Ixesha lam ndilichitha ngokudlala nabanye abantwana, ngokuba ndifunda lukhulu ngokudlala nabanye abantwana ngobomi.

Ubuhlobo buye bakheke lula xa abantu bedityaniswa ngezemidlalo. Isizathu saloo nto xana sonke sisenza into enye siye sibe , siye sibe moyamnye kwaye sabelane ngeembono zethu. Loo nto iye isidibanise isenze sivane.

Kwelam iphondo kukuphuhliswa kwamaziko eenqwelomoya nokwakhiwa kwee-stadiums zokudlala ibhola, neendlela ezikufuphi nesteyidiyam sebhola zaphuhliswa. Loo nto yathi yadala imisebenzi.

Amaziko ezemfundo namaziko amanintsi ezempangelo aye avale elona thuba laze lalude enyakeni ngoDisemba. Loo nto iye idale ubana iintsapho nabahlobo babe nexesha elide okanye ithuba elaneleyo lokuba bachithe ixesha bendawoninye. Ngaphezu koko, emisebenzini , emisebenzini abantu baye bafumane ii-bonus packages, loo nto idale ubana abantu babe nemali yokuthi bakwazi ubana bazikhuphe nezihlobo neentsapho zabo. Yiyo ke iiholide zikaDisemba zibonakala njengeeholide ezibalulekileyo kubemi baseMzantsi Afrika.

Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo. Kwabanye abantu imidlalo ingayiyo indlela yokuthintela ulwaphulomthetho, nokuthintela ubundlobongela. Kodwa ke apha ebomini hayi wonke umntu uyakuwela kwicala lezemidlalo, singabantu asifani sineendlela neentlobo zocinga kwaye nezinto eziye zithi zitsale umtsalane wethu azifani. Yiyo ke loo nto ndisithi ezemidlalo ayiyo yodwa indlela enokuthi isetyenziswe ukuthintela ulwaphulomthetho nobundlobongela emphakathini okanye ekuhlaleni.

Okokuqala, unintsi labadlali abagqwesileyo kwibhola yaseSouth Africa okanye kwiligi, i-PSL league baphuma kumazwe angaphandle. Ukubana singaphuhlisa abadlali balapha eMzantsi Afrika sibafake kumaqela adlala kwi-PSL, ii-coaches zeBafana Bafana okanye abaqeqeshi beBafana Bafana bangatsho bakwazi uba nabadlali abaninzi abaphuma kweli laseMzantsi Afrika abanokhetha kubo. Singaqala apho ukuphuhlisa umgangatho okanye izinga lebhola yalapha eMzantsi Afrika.

Umthetho wokuqala endinowumisela uba makutshintshwe u-referee, kuyeke usetyenziswa abantu kusetyenziswe i-drone technology okanye i-AI generated system because abantu banalo ixesha lokwenza iimpazamo bangaziboni ezinye iifawuli eziye zenzeka ebaleni. Yiyo loo nto ndinokhetha kufakwe i-drone technology okanye i-AI generated system kuba zona zi-hundred percent accurate. Okwesibini, hayi, makuyekiswe ivuvuzela, ngoba iyangxola laa nto leya and ingagqabhuza neendlebe zabantu abanye baphulukane nendlela yokuva. Kwaye aba bantu balandela ibhola bayanxila, bathi xa benxilile babethane ngale vuvuzela ngoba bayisebenzisa njengenduku, kaloku abanye babo baphuma emakhaya into abayaziyo kukulwa iinduku. Yiyo imithetho endinoyibetha ke mna ke.

Ewe, ndinayo iminqweno. Oyena mnqweno umkhulu kungokuba kuphuhliswe intetha yezimali esikolweni, kufakwe isifundo esitsha se-financial investment and trading, ngokuba ubomi esibuphilayo bungorhwebo okanye ngezorhwebo and ubukhulu becala babantu abafundileyo nditsho nabanezidanga abakwazi usebenzisa ezorhwebo. Ngoko ke phambi kokuba ndiwushiye lo mhlaba ndingavuya ubana ndivule isikolo sezorhwebo apho abantwana besikolo abancinci bangaya kuso bafunde nge-financial investment and trading kwenzele isimo sezorhwebo okanye sezemali eSouth Africa siphuhle.